Yebo, ngiyacabanga ukuthi kumele kube kanjalo, ngenxa yokuthi uhulumeni wethu kubonakala ngathi akazimisele ukulungisa ama-potholes. Phezu kwalokho ama-potholes abanga izingozi zomgwaqo, alimaza izimoto zabashayeli. Ngibona kuwumbono umuhle, nesisungulo esihle lesi esithathwe ilo mshwalense ukuze kuzolungiswa izimoto zabantu. Ngenxa yokuthi abantu abazikhetheli ukuthi kumele bahambe kuphi, nanokuthi kwesinye isikhathi ama-potholes awabonakali emgwaqeni ikakhulukazi uma umuntu oshayela eb'suku.

Okokuqala ngingaqinisekisa ukuthi bonke abashayeli bamatekisi banazo izincwadi zokushayela. Nokuthi izimoto zabo zikulungele ukuhamba emgwaqeni phecelezi they are road worthy ukuze kuzovikela abagibeli. Abashayeli bamatekisi bashayela budedengu isikhathi esiningi futhi abanendaba nezimpilo zabantu. So konke lokho ngiyakuqinisekisa.

Inkinga engayilungisa emayelana nezitimela kungaba indaba yesikhathi. Lokhu kungenxa yokuthi isitimela asibizi uma uthengi ithikithi. Kanti futhi kungaba indlela elula yabantu abaningi ukufinyelela ezindaweni zabo zokusebenza, inqobo nje uma isitimela sizohamba ngesikhathi ngazo zonke izinsuku.

Imina engake ngathikamezeka ngenca steleka samabhasi bengisafunda enyuvesi ngenxa yalokho ngazithola sekumele ngigibele tekisi. Okungukuthi nemali yokuyigibela leyo itekisi kade ingekho. Kwaba ubuzukuzuku obunzima kakhulu engeke ngiphinde ngibukhohlwe.

I-MyCiti Bus iyinkampani yamabhasi, ehamba edolobheni kuphela, futhi ithikithi lakhona lidayiswa endaweni thizeni emahhovisini we-MyCiti Bus.

Ngingakhetha ukuhamba ebusuku ngenxa yokuthi ebusuku isiminyaminya emgwaqeni asikho kakhulu. Futhi umshayeli uyakhona ukunakekela imoto nokunaka ezinye izimoto emgwaqeni ngenxa yokuthi ibhizi ayikho kakhulu emgwaqeni.

Lokhu kungenza umehluko wokuthi abantu abaningi bangagibela i-ubha noma ibholthi ukuya emisebenzini yabo. Ngenxa yokuthi imali abazoyi khokha izobe siy'lingana nemali yamatekisi. Okungukuthi imali yamatekisi iyona encane abantu abakhonayo ukuyikhokha ukuze bakhone ukufinyelela emsebenzini.

Ngiyavumelana nalokhu ukuthi izakhamizi kufanele zinxephezelwe ngenxa yokuthi uhulumeni uyena okumele anakekele umgwaqo. Okungukuthi akawenzi umsebenzi wakhe ngenxa yalokho ngobudedengu bakhe kumele ajeziswe uhulumeni. Ukujeziswa ukuthi kumele enxephezele abantu abalinyalelwe izimoto zabo ngenxa yama-potholes.

Okokuqala kumele uhulumeni akwenze kube yimpoqo ukuthi amatekisi wonke abe namakhamera. Lokhu okubizwa ngama-driving cam ukuze kuzo rekhoda yonke into eyenzakalayo nendlela umshayeli wetekisi ashayela ngayo. Nanokuthi kubalulekile ukuthi uma etholakala esecaleni aphucwe izincwadi zakhe zokushayela. Ahambe lokhu esikubiza nge-rihebhu ukuze kuzoqinisekisa ukuthi uyazisola ngezenzo zakhe futhi uzimisele ngokushintsha.

Ngincamela ukusebenzisa amabhasi ngenxa yokuthi ibhasi uyanethezeka kanti futhi nezingozi zincane ezamabhasi uma uziqhathanisa nezamatekisi.

Ngil'lungiselela ngokuthi ngaphambi kokuba ibhasi iphume ngihambe ngiye-ethoyilethi ngiyozikhulula, ngichame futhi ngihlale phansi. Mase ngithenga umphako ukudla engizokudla endleleni, ngithenge amanzi ngi-charge nefoni yami igcwale futhi ngiphathe ne-power bank. Ukuze ngingazolibele ngibe nenkinga endleleni. Ngizokhona nokuxhumana nomuntu engiya kuyena or noma okuzomele ngifikele kuye uma ngifika eGoli.